Ukuze imfuyo ihlale inamanzi nokuba sekuyimbalela kumele ukuba kombiwe amanzi aphuma phantsi komhlaba kube ngawo afunyanwa ziimfuyo nazi izityalo ukuze zihlale zisempilweni. Okanye urhulumente athumele imoto iitrakha ezi zithwala amanzi ziyogalela edamini elithile ukuze zikwazi ukusela izilwanyana. Okanye urhulumente asebenzisane noluntu, bakwazi uba bombe ngaphantsi komhlaba, bakhuphe, bafake amathumbu ayotshona ngaphantsi komhlaba amanzi lawo anyukele phezulu kukho nenjini kwalapho, kukwazi uba noba noba kukho imbalela kodwa amanzi wona ahlale ekhona, kombiwe nedami eliya libe nzulu.

Laa gadi isemva kwendlu ikhaya iluncedo olukhulu ekongeni indlala, ekulweni nendlala kuba kaloku siyakwazi ukuba sikhe zona ezaa zityalo imifuno leya isezigadini, sithengise. Siyakwazi okukuba sitye nathi ngoba kaloku sube silime kakhulu imifuno, umbona omncinci, nje silime amazambani. Uyakwazi ukuthatha amazambani upheka endlini, awuyi ezidolophini uyothenga, awuyi venkileni uyothenga sishebo awuyi venkileni uyothenga mbona. Yiloo nto ke ngoku laa gadi iyilwa kakhulu indlala ngoba kaloku yeyona gadi oyisebenzisayo ngemini zikaxakeka.

Iindawo zethu njengamafama kufanele ibe ziindawo ezikufutshane namanzi, ezinomhlaba ochumileyo, omhle, ezifikelelekayo ebantwini bonke, ekulula ukuphila kuzo, ezingenandawo, ezingenamatye, iindawo ezingenamatye ekungekho langa kakhulu. Nokuthi kube ziindawo esizokwazi thina ukuphila njengabantu abalimayo. Umzekelo, ube ziindawo ezizezoba neendawo apho sizokwazi ukubeka khona umathulusi okanye iintsingasebenza, iinto zokusebenza kube lula nakuthi uba sikwazi ukuzenzela ezinye izinto ngokwethu.

Urhulumente angasebenzisa ezolimo ukuphucula ezentswelongqesho ngokufundisa ulutsha ngezolimo, ngokukhupha kakhulu izixhobo zolimo, ngokuba afundise abantu ngokulima ukuba kunjani ukulima kuneyiphi na imivuzo. Kulula kangakanani, kungakuphuhlisa kanjani na impumelelo. Nokuthi abantu abaninzi kufanele uba bakhe bajongisise kwezolimo okokuba imali ikhona. Basuse laa nto yokuba bathi ezolimo zezabantu abangayanga esikolweni. Urhulumente ke makathathe eli xesha lokuba afundise abantu ngezolimo, akhuphe izityalo zamahala, zihambiswe ebantwini, bakwazi abantu ukufunda kancinci, kancinci kwezo zityalo bazobe bezifumene kurhulumente zamahala. Emva kwexesha ke babe sebezivulela ezabo.

Isigqibo sala mafama asilunganga, andiyixhasi ngoba kaloku kumele bavume ukuba le Medigrow ingene yenze le hemp, yabo yenze le projekthi kuba kaloku kukho abantu abaza kufumana imisebenzi. Ulutsha lowufumana imisebenzi kovuleka amathuba amaninzi yemisebenzi, nabo bazongelwa yimali ngoba kaloku zoba zininzi ngoku iindlela zokwenza imali. Bazofundiswa nangakumbi futhi. Ngokukholwa kwam kukuba iMedigrow leyo ifuna leyo ntsangu leyo ukwenza ingeniso, ukwenza okanye iimveliso zabo besebenzisa intsangu okutsho ukuthi kula mafama kuza kuthengwa intsangu kakhulu. Amafama azolima kakhulu intsangu, amafama azokwenza imali ngokunokwawo neMedigrow ngapha ibisenza imali kuthi nabantu, ulutsha endaweni lufumane imisebenzi kakhulu, kuba kaloku kovuleleka izithuba ezikhulu

Isivuno sam seeorenji siye sithengwe lulutsha kakhulu, ngabantwana besikol,o sithengwe ngabazali babantwana zithengwe ngabantu abangoomama bazothengisa esitratweni, esitalatweni bethengisele abantwana. Iiorenji kakhulu zithengwa ngabantwana.

Ingalukhulisa kakhulu uqoqosho ngoba kaloku abantu abaninzi bazokwazi ke ngoku ukuthengisa bathengise izivuno zabo, imifuno, iziqhamo. Koxhomekeka uba umntu ukhetha eyiphi, koba mnandi ke ngoku uba ezilalini zizawufikeleleka iinto ezinjalo, bangadingi ukuba bakhwele iimoto. Bayonga imali yokukhwela imoto yendlela bayonga ukuthenga iinto ezininzi ezifana neplastiki ezi ziye zifuneke xa uyothenga evenkileni. Nokuthi lunganyuka kakhulu uqoqosho kuba kaloku amafama ayoba eqhubeleka ethengisela iivenkile ezinkulu ezikude, bengenisa imali nabo.

Ewe, ndiyakholelwa ukuba amafama abhalise abasebenzi babo kwaDepartment of Labor and employment ukuze baxhamle xa sebephelelwe yimisebenzi yabo, kuba kaloku urhulumente kwiminyaka edlulileyo uke wayibhengeza into elolo hlobo lokuba abantu mabhaliswe kuDepartment of Employment and Labour, kwiDepartment of Labor and employment. Wayetshilo wathi mababhaliswe abantu urhulumente and nam ndikhe ndabona ezindabeni ekudluleni kwexesha nje ukuba abantu nyhani, amafama ayaya emisebenzini ebantwini babo bafune amaphepha afanelekileyo uba bakwazi uba bayobabhalisa eDepartment of Labor and Employment. Nokuthi yinto ibihleli isemlonyeni vele karhulumente uba bantu mababhaliswe.

Ukufuya iinkukhu kuhle ngendlela yokuba inkukhu ineengeniso ezimbini okanye ezintathu ongazenza. Kungenzeka okokuba ufumane izikhukukazi zibe ninzi nenkunzana nje ezimbalwa. Iinkukhu ezo zizizikhukukazi zenze amaqanda amaninzi. Kukho iintlobo ngeentlobo zeenkukhu. Xa uthe wanelakha nentlantla yokufumana izikhukhukazi ezi zanda kakhulu kwicala lamaqanda nokuzalela, kulapho ungenza ingeniso eninzi ngoba kaloku uzobe uthengisa amaqanda amaninzi, uthengisa neenkukhu ezininzi. Iinkukhu ziyanda. The more, ngelo xesha xa iinkukhu zininzi namaqanda emaninzi ungenisa kakhulu uyakwazi ukuthengisa amaqanda, uthengise iinkukhu uthengise amaqanda uthengise iinkukhu. Nokuthi into ebaluleke kakhulu kukutya ezikutyayo, ixabiso lokutya namanzi uzinike amanzi nendawo ezikuyo.

Njengamfama ke othanda ukuthengisa mna ke ndithanda nokuthengisa nalapha ebusika. Ebusika esona sityalo okanye esona siqhamo sisihle esikhulayo apha ebusika ziiorenji, yiponyoponyo, ngamathanga xa nokunye ke okuninzi. Kodwa nje okona ndingagxila kuko ziiorenji. Iiorenji zizo ke ezihamba kakuhle apha ebusika, namagwava, amagwava nawo avela kakuhle apha ebusika. Zezona zityalo ke, zezona ziqhamo ke ndiye ndijonge kuzo ke mna ke. Neeponyoponyo ngoba kaloku abantu abaninzi iponyoponyo bayazithanda ngoba zinezakhamzimba ezirayithi, zinezakhamzimba ezilungileyo ezilungele umzimba kanti zityiwa ngumntu wonke. Neeorenji zityiwa ngumntu wonke, zilungele umntu wonke, azikhethi bala, azikhethi uba ungubani.

Abafuyi ukuze baqinisekise okokuba iinkomo zabo okanye iibhokhwe zabo zivezisa ubisi olwaneleyo kufanele ukuba baziphe ukutya okwaneleyo, ukutya okuneziqhamo ezintle, baziphe ukutya okusempilweni, ezizokwazi uba zakhe umzimba. Xa iinkomo okanye imfuyo zisitya ngokwaneleyo, zisitya ukutya okuneziqhamo ezintle, nazo ziyakwazi ke ngoku uvelisa ubisi kakuhle. Nokuthi zinikezwe ixesha loba zikwazi uba zikhulule zikhululeke zingahlali zivalelwe esibayeni. Kodwa eyona nto ibalulekileyo yingca eluhlaza, hayi ezi ngca zikhiwayo zomiswe. Ingca eluhlaza zikwazi uba zikhutshwe nje ziye emandlelweni, ziyozityela kakuhle phaya. Zinikwe amanzi, aklini asempilweni, zisele amanzi zonele ngokutya ukutya okurayithi, okuyingca eluhlaza.

Sibaluleke kakhulu ngokuba kaloku xa ungazukwazi ukusijonga okanye ukungena kuso ukusilandela esi sakhono sokuhlalutya uhlolisiso, kulapho uzawubhideka ungayazi uba wenza ntoni kwezolimo ngokuba kaloku kulapho uye ufumane khona okokuba ingeniso yonyaka, unyaka odlulileyo wenze njani kwingeniso, ube nenkcitho engakanani. Nokuthi kulapho ubonayo iintlobo ngeentlobo zemicelimngeni ozojongana nazo ekuhambeni kwethuba xa ungena kwezolimo. Nokuthi ulapha uzawukhetha khona okokuba ufuna ukugxila kwesiphi na isityalo okanye kweziphi kwesiphi isiqhamo xa ufuna ukulima. Nokuthi uzobe ubona okokuba kuvunwa ngaliphi ixesha ufunde nzulu ngezolimo ube uncedwa siso sona esi sakhono sokuhlalutya uhlolisisa.

Njengomongameli ke welizwe ndize kwisigqibo sokuba ulutsha balufumane nalo ingxowamali yokuvula iifama okanye abafuna ukufuya. Kodwa ke kule miqathango endinayo ndinemiqathango endinayo. Kule miqathango kukuba sizawuthatha umntu onolwazi kwezemfuyo nonomdla kwezemfuyo, nofuna ukufunda kweze kwezemfuyo. Nokuthi kumele umntu abe neminyaka engaphezulu kweshumi elinesibhozo okanye ukusukela kwishumi elinesibhozo ukuya phezulu. Kulapho kuzokwazi ukungena ke kwezolimo, apho ke sizobe sikwazi ukunikeza nezixhobo nokuthi kube ngcono. Kube ngumntu osenazayo indawo yokulima fama yakhe okanye azokwazi ukuyifumana.